Nga murahu ha musi zwiṋoṋi zwono ṱhukhulwa mithenga i ya kuvhanganywa mithenga ha ṋangiwa ya vhuḓi na i si ya vhuḓi i si ya vhuḓi ya dzhiwa ya laṱwa ya vhuḓi ya shumiswa hafhu. I nga shumiswa u khou ita nḓevhe dza vhakalaha kana ya shumiswa nga vhomaine u ita zwithu zwavho zwa nga ngomu mutumbani vhaṅwe vha re na vhutsila vha a i dzhia vha i kuvhanganya vha dovha hafhu vha ita vhuṅwe vhutsila ngayo i ngavha miṅadzi kana zwiṅwe zwiambaro zwa sialala vha dovha hafhu vha wana tshikhala tsho ri vha yo u rengisa vha ḓi tavho ya u renga vhurotho.

O ṱhukhula khuhu zwi dzhia tshifhinga tshiṱuku i ngavha minete miṱanu uya khaya thene zwi tshi khou ya nga uri ndi nnyi ane a khou ṱhukhula iyo khuhu nahone u ya kona naa zwo no sumbedza uri mushumo wo itiwa zwavhuḓi ndi miṅwe miraḓo i songo huvhala. Hu nga sa tsumbo kha lufhafha a tei u vha ho bva rambo ḽa lufhafha ngori yo vhaisiwa kha phapha na ngeno mukuloni kuṱhukhulele kwa ṱhoho ku tea u vha ku kule na mukulo khou salela nṱha nṱha.

Kanzhi lukanda lwa khuhu lu ṱhukhulwa na ṋama ya khuhu lwa iswa nga ngomu khalini i ne ya khou ya u bika khuhu, a lu fani na lwa kholomo lu ne lwa kholomo lu ya bviswa lwa anewa lwa ḽi nga murahu lwo no oma lwa ita ndi nga vha zwi nga vha zwi enda i nga vha zwigubu zwa u lidza malende kana nga ngomu dzi kerekeni dza apostola.

Lukanda lwa tshifuwo arali lu lwa kholomo lu vhidzwa mukumba nahone nga murahu ha musi lwono bviswa lu ya aneiwa lwa bva malofha arali hu na malofha lwa oma lu tshi oma lwa ita mukumba kana labi ḽa mukumba ḽine ḽi a kona u ita tshienda lwa a kona u ita zwigubu zwa u lidza malende kana zwa u lidza nga ngomu kerekeni ya apostola kana lwa ita dzi bege lune vha lwisa lwa phurosesiwa lwa ita dzi leḓa.

Musi hu tshi khou shumiswa maḓi a u fhisa a swika a sheliwa nga ngomu kha khuhu i tshe na mathenga lwa tshifhinga tshiṱukuṱuku ubva kha minete muthihi u swika kha mivhili vha fhedza vha a tevhula kana vha shela kha tshiṅwe vha shela u rothola hezwo zwi ita uri khuhu i ṱhuvhee zwavhuḓi ngauri ndi zwa ndeme u wana mufhiso wo teaho wa fhiresa i ya swika swika hune i ya nga i khou vhibva vhari vha tshi thuvha vha thuvha na ṋama i tshi khou na ṋuruwa arali u so ngo linganela i nga si ḓo ṱhuvhea.

Kuvhetshele kwa mafhi ndi kwa ndeme nga uri mafhi a pfesa mufhiso a tshinyala zwino a teya u vheyiwa fhethu hune hu a rotholela nahone hu nga firidzhi hune i a kona u vhea tshikhala kana ya kalela hayo mafhi mufhiso kana murotholo u ne wo tea hezwo zwi itela uri musi vha tshi isa haḽa mafhi makete a vhe a tshe kha tshiimo tshavhuḓi a songo tshinyala.

Arali hu tshifuwo tshihulwane sa kholomo u ṱhogomela mutakalo muthu u tea u vha o ambara zwiambaro zwo teaho for u ḓitsireledza ngauri kholomo i na maanḓa nahone i nga u runga so u gondola u tea u vha wo ḽi ambara kana tshithu tsho u thivha nṱha ḓaho na over rolo na mabutswu nahone u tshi ḓivha u na nḓivho ya u ṱhavha kholomo, ende u tshi ṱhavha kholomo ndi zwa ndeme uri u ṱavhanye uri nayo kholomo i i songo pfhesa vhuṱungu.

Ee ndi zwone hu na vhathu kha tshitshavha vha ne vha na nḓivho khulwane zwi tshi ḓa kha u vhulaya kholomo kana kha mishumo yoṱhe yo no tshimbila na u vhulaya kana u ṱhavhiwa ha kholomo musi mukumba u tshi vho bvisiwa hu na vhathu vho no kona ha u ṱanzwa na vhono kona vhutsila sa vhunga muṅwe na muṅwe ana zwine a zwi kona huḓi nga na u vhulaya hu na vhono kona u bvisa na vha sa koni.

Ee ndi zwone huna vhathu vhane vha ya kona u ita mishumo ya sialala kana u bvisa lukanda zwine tshifhinga tshinzhi vha ḓivhidza havho vhatukana vhane vha sumbedza vha tshi tama vha ṱuwa navho vhu vhulaya dzikholomo kana musi vha tshi khou ita vho vhutsila havho ha sialala hezwo zwi mboḓi vha u fhirisiwa ha nḓivho kha vha re nayo i tshi khou ya kha vhaṱuku uri nḓivho i dzule kha lushaka lwa hashu lwa vhavenḓa.

Ihina ndi zwone musi hu na vhuṱambo hu tshi khou ṱhavhiwa zwiṋoṋi zwinzhi vhukuma hu rambiwa vhatukana uri vha kone u ḓo via vho nga zwi zwinzhi vha ḓo ḓi vha vho vhala ha dovha ha vhidziwa vhafumakadzi vho vhalaho vhukuma vha hanefho kha tshetsho tshitshavha kana lushaka. Vhaḓa vha thusedza u vhea dzikhali dza u bika vhuswa na zwiṋoṋi zwezwo zwo vhulawaho. Miṱa i ya zwikona u langa ngori hanevho vhahulwane hanefho mushumoni wahone vha fhiwa mushumo wa u langa tshipiḓa tshiṅwe na tshiṅwe u ya nga u fhambana fhambana hazwo.